Rona dintho tseo ne re bapala ka tsona ne re le banyenyane. Re bapala bolo, re bapala mathini. Ne re bapala le diketo, ne re sena nako ya ho bapala ka difounu. Jwale ka ha re hola, re hola tse re tsebana re ratana. Hobane ne re bapala ka ofela.

Ke mosadi o mong o na rata ho roka, ha ntse re tla. A irokela ka di-plastic, a etsa dimmata. Ka jeko o roka diaparo ebile wa di rekisa. Ke bona a entse ntho e ntle ka hore ke ntho eo e leng hore e sale a e rata.

Bohlokwa ba dipapadi ko re ha o ntso bapala, mmele wa hao wa tlwaela le hore o ba bonolo haholo hore na o ba healthy hakakang. Le hore bohlokwa ba dipapadi ha o nahane haholo, o dula o wi nahanetse ho bapala dipapadi tsa hao, o tswe. Ho ba betere ha o ha o bapala dipapadi than than o dule feela.

Ntho e re ka e etsang re le babedi, kore hoseng mohlomong ha re ke ra leka ho matha le ekaba re mathe di-kilometers tse ngata hore fela mmele o tlwaele. Le hore o tsebe bohlokwa ba ho tsamaya seterateng o ex ho kwetla, ho betere.

Bana ba tlo bona e ka re ke ntho e lokileng hore mohlomong ha o hola, e tlameha o tsamaye ka dithunya o nenne o thunye batho. Ke ntho mtse ke tjho hore mohlomong ha bana ba ka bapala di-game kapa dipapadi tsena tseo re neng re di bapala, hona le hore ba bapale ka tsena ba di shebellang. Ba tlo nahana mohlomong ke ntho e lokileng.

Re ka etsa tjhelete ka hore mohlomong motho le motho a tle a tshwere hundred ranta, moo re ka ba rutang hoseng hore ba jog-e, ba mathe. Mohlomong mantsibuyanyana ba tshware bolo ba ne ba e furuletse hore matsoho le ona a ne na tlwaele. Ke re ka etsa tjhelete ka tsela eo.

Naha e e le horeng ke a tseba ke seholo dipapading, ke e bitswang Argentina. Hobane ke a tseba Afrika Borwa ha e ka lwantshana le yona bolong, ho tloba thata hore Afrika Borwa e kgone ho nka win.

Bana ba hona jwale ba rata dipapadi tse leng hore ba di bapala founung, kapa ba di bapala television-eng ka play station. Ke bona dipapadi tseo di sa ba lokela haholo, because ho ba thata le hore ba bapale le bana ba bang kapa ba tsebane.

Batjha, ke thabile haholo ja ka selemo se tlang ho tlabana le World Cup. Ke kopa le keneng le shebeleng sports seo.

Hona jwale batjha bana le menyetla e mengata. Le ha ka ba o kena e-sports moo, ba tlo kgona hore ba ise training ebile ba o thuse le hore o batlele sports seo o ka batlang ho tswella pele ka sona.

Le ba mmuso ke ka ba jwetsa hore re hloka park-a. Moo re ka tsebang ho etsetsa di-sports tsa rona, le hona moo re tsebang ho kwaleile teng. Ha e ka be mohlomong weather-a ha di hantle.

E re thusa ka ho re mohlomong dinaha tse ding di ka kenya tjhelete, kapa di-fund sports seo se leng hore se re emetse. Le hore mohlomong le batjha ba ka kgona ho thola menyetla, ha tse ba tswella pele ka sona sports.

O mpolelletse hore o hodile a bapala di-sports, a e a kwetla ebile a ja le dintho tse hantle. Ke ka hoo a leng jwalo ha bonahale dilemo tsa hae.

Mefuta ya dipapadi tse sekolong sa ka ke bolo, le netball, le basketball. Ke tsona tse ratwang haholo ebile hore di ka fetola kore ba kenye le ya banana haholoholo bolo. Cause le bona ba rata ho e bapala.

Senya ka hore motho ona o tlwaela ho phedisana le batho. Tla be a tlwaetse ho tshwara phone ya hae kapa computer ya hae. Le mmele wa hae o ka ba bohloko hobane ha o tsamaye o dula a ituletse ka tlung a tshwaretse phone.

Tshehetso ya tjhelete sehlopheng sa rona ke hore dipapadi ha di kgone ho tsamaya, ha re kgone ho tsamaya ka lebaka la tjhelete hore ha eyo le diaparo tseo re ka di aparang.

Setswalle se ke se ahileng, le motswallle wa ka. Ko re ra hlokomelana ebile e ka re re bana ba motho. Moo re yang re ya re le babedi, le ho re ja re ja re le babedi.

Diketsahalo tse sehlopha di ka itshireletsang ho sona, ke sa batho ba kulang kapa ba seng hantle. Le hore banne ba tsamaye le ka be ba bang ba tsuba, hore mohlomong ha o tsuba tlamehile o tsube jwang seka ha o bapala papadi.

Bohlokwa ba dipapadi ke hore batjha ba tlo kgona hore ba tsebe ho kwetla, le hore ba seke ba itsofatsa ba santsane bae banyenyana. Le mmele o tlo tlwaela, la e ka ba ba bang ba batla ho tswella pele ka papadi tse itseng, ba ka kgona hobane ba nkile santsaneng ba le banyenyane.